Ke nahana taba ena ya hore re ntshe mme re boele hape re kenye di-TV box le di-satellite dish, nna ka nnete ha e ntshware hantle. Hobane tsena tsohle di ka be di etswa ka dintho tse marangrang a ha jwale. Moo re ka kgonang ho patala subscription ya kgwedi le kgwedi. Mme sena se re thusa ka hore re shebelle dintho tse re di batlang ka nako eo re batlang. Empa jwale se ke patetse tjhelete e ngata ngata haholo ka satellite dish.

Mosuwehlooho ke rata ho bontsha bohlokwa ba hore Wi-fi e tlo re thusa jwang jwaloka ha re le baithuti University-ng. Re tlo kgona ho etsa mosebetsi wa rona ka potlako ebile le diphuputso tseo re hlokang ho di etsa ho etsa mosebetsi wa rona, ebile re kgone ho romella ho bairutwana ba rona. Sena hape se tlo re thusa ka hore mosebetsi wa rona o etsahale ha bobebe ha re etsa diphuputso marangrang. Jwale ha University e na le di-Wi-fi hotspots hohle, ha ke hloke hore ke ye library hore ke tle ke fumane Wi-fi.

Hore o tle o kgone ho boloka data ya hao e mohaleng, hangata re lokela hore re e kwale mme e seke ya sebetsa e ntse re sa sebedise mohala. Hape re lokela hore re ye di-settings tsa rona, moo re tla sheba hore ke di-app tse feng tse sa sebediseng mohala kapa yona data. Sena se tlo thusa hore o boloke data ebile e nke nako e telele.

Tjhehe, ka nnete, data ena ya lona e fela ka pele, empa ha ka thaba hohang! Ke reka data ya dikgolo tsa diranta ebile e fela ka pele le pele kgwedi e ka fela. Ke kopa le tleng le fetise tletlebo ena ya ka ho baokamedi ba lona, hobane kannete ha kea thaba, jwalo ka ha motho a sale a sebedisa dintho tsa lona ho tloha kgale. Ke kopa le ntshebetseng hantle.

Sena se ya nyarosa haholo hobane re na le difilimi tse ntle tse hlwahlwa tsa Afrika Borwa, ebile le batho ba leng hore ba sebetsa ho tsona difilimi tsena ke batho ba hlwahlwa ebile ba iphumana ba kenywa di-movie-ng tsa mose ho mawatle. Sena se re bontsha hore hangata Afrika Borwa ha re ananelwe le talente e re nang le yona, empa tsa mose ho mawatle difilimi re di ananelwa ho feta tsa rona lapeng mona. Jwale baokamedi ba rona ba difilimi Afrika Borwa, ba tlameha hore bahle ba di romelle mose ho mawatle ho tle ho thuse setjhaba sa rona sa difilimi se hole.

Hore o tle o boloke data ya hao e nke nako e telele, etsa tsena tse latelang motswalle. Sheba, hangata mohaleng wa rona re na le di-app tse fapa-fapaneng mme ha o sa sebedise e itseng, e ntse e ja data. Jwale o tlameha o ye di-settings-eng tsa hao, ebe wa e kwala hore eseke ya sebedisa data. Mme o tla tla oe bula hape ha o hloka ho sebedisa. Hape re na le di-app tse fapa-fapaneng. Ho na le engwe ya Whatsapp. Jwale, ena e sebedisa ha motho o romella dinepe, tsona kapo difilimi, o tlo tlameha hore o etseng? O ye di-settings ebe wa e tlosa hore se ke ya di-download-a ka pelenyana. Wena o tla tlameha o itsetse tsona haeba o batla ho e download-a. Jwale, ke tsela eo ya hore o boloke data mohaleng wa hao.

Ka nnete, pono ya ka ka hore dishopong ha re sa na dipampiri tse rekiswang. Sena se bontsha hore re tswela pele mme re kena nakong ya marangrang. Jwale hangata marangrang a etsa tjhelete ho feta dipampiri. Jwale nna ha ke bone bothata bo le bong ka ha dipampiri tsa di fumaneha marangrang and-e di bonolo ebile.

Tjhe hangata ntho enngwe le enngwe e ngolwang ha se nnete, hobane re na le batho ba eleng hore ba thusa hore ba fetole seo e leng nnete e be maka, kapa seo e leng maka, e be nnete hore etle e thuse setshwantsho sa motho e itseng setjhabeng. Jwale hangata o tlameha ha o bala se itseng, o tle o shebisise hape dinthong tse ding hore, ana ke nnete sena se buang ebile e ngotswe jwang.

Nna ke bona e le hore mmuso o ka thusa setjhaba ka data ka tsela tse latelang. Hore, sa pele ba etse hore ho be le Wi-fi dibakeng tsa tsa ho bokana, jwalo ka mapatlelong a ho bapala dipapadi jwalo jwalo. Mme sa bobedi ke hore, ba ke ba leke ho buisana le batho ba rekisang data, mme ba thuse hore ba ba patale. Ebe data e rona re e rekang jwalo ka setjhaba, e ba boleng bo tlase hore e tle e thuse mang le mang a tle a kgone ho reka data ebile e nke nako e telele.